Ixesha esiphila kulo esiphila kulo lifuna into yokokuba umntu abe nemoto yakhe ngoba imisebenzi esiphangela kuyo ikude nemali ufumaniseke ukuba uyichitha endleleni ebheka emsebenzini ininzi. Ufumaniseke into yokokuba ubunoske uzithengele eyakho imoto bhetere, use ke uyichithe ke ekuthengeni amafutha aza kubangela uba uye uphinde ubuye kwindawo odinga ukuya kuyo. Ngamanye amaxesha abantwana bethu bafunda kwiindawo ezikude ezibangela into yokuba badinge isithuthi, sithuthi eso esidinga ukhuphe imali. Zonke ezaa nto zikwenza into yokokuba xa unothi ube nesithuthi sakho unciphise imali oyikhupha ngaphandle, uzokwazi ukuba nengeniso nawe apha endlini ungachithi mali.

Ndingathi makandibonise kuqala le bhanka azivulele yona kwaye sijonge into yokokuba yonke into uyenze kakuhle okanye akaziqolisanga ngabantu. Ngoba ke eintanethini ngoku amaxesha amaninzi abantu basebenzisa ii-ID zabantu ne-information.

Kwafunwa izaziso zethu, kwafunwa isetifiketi somtshato, kwafunwa neempepha ezibonisa imalingeniso esibanayo ngenyanga xa sisobabini ukuze bakwazi ukuqinisekisa into yokokuba sizawukwazi uyibuyisa le mali sizokuyiboleka.

Ukukhubeka kona ndingaqhubeka ndive kabuhlungu ngoba kaloku izicwangciso . Kodwa nje akho nto endinoyenza ngaloo nto leyo ngoba ke aba bantu abandityali. Okukokwam kukuba ndizixolise into yokokuba ke ayenzekanga le nto , izicwangciso ezi bendizenzile ndizibekele elinye ixesha lokuthi ndizenze.

Le i-inshorensi yi-inshorensi ephucukileyo. Ikubhatalela zonke iintsuku othe wazihlala esibhedlele kwaye uye ufumane uncedo olukhethekileyo loogqirha abakhethekileyo namayeza ozawuthi uwadinge. Kwaye iintsuku ezi uzawube ungaziphangelanga uzawufuneke usemsebenzini ngazo iye uye ufumane imali ethile from lo msholensi ukuze uncedisane kunye nawe ngezi ntsuku ube ubuzawube ungaphangelanga ngazo, ukuze ukwazi ukumelana neengxaki zakho zenyanga.

Ndingasiqeshisa kumntu onomdla wokuvula ishishini. Ngolo hlobo ndenza ingenisomali ndingakhange ndibe kanti ndingumntu oneshishini elifuna ukuhoywa mihla le. Ishishini lokuqeshisa indawo likwi-demand kakhulu kule mihla siphila kuyo, ishishini lokuqeshisa ngendawo okanye isakhiwo.

Ndingaqale ndimbuze into yokokuba ume njani ngokwamatyala akhe kwaye uwabhatala njani kwaye uwenza malini ngenyanga. And kwaye xa ethe wayifumana loo khredithi ayisebenzise njani ukuze angabi kanti uyabethakala.

Loo nto ibanceda into yokokuba xa bengenamali bakwazi ukwenza izidingo zabo kodwa ke kuye kufuneke bayibuyise loo mali leyo xa bethe banayo.

Ndiziva kabuhlungu, ndizawube ndisiva kabuhlungu kodwa ke ndizawube ndisazi ukuba ndibetheke phi. Ngoku kuyawufuneka ndilungise apho ndizame unyusa inqanaba lam letyala libe ngathi liyanyuka ukuze ndikwazi uba ndibe kanti ndiyalungelwa.

Kudingeka uphathe i-ID yakho kwakunye nento echazayo uba uhlala phi kwakunye nemali ke yokuthi ukwazi uvula ikhadi lakho lebhanka kuphela.

Inceda ekubeni uba bakwazi ukufaka imali naxa kufuneke berholile emisebenzini imali ifakwe khona bakwazi nokuyisebenzisa for uthenga ezivenkileni. Okanye xa bethe bayenza bavula amakhadi amatyala eempahla kukwazi kutsalwe imali kuwo, bakwazi ke nokuzigcinela imali for iimini zikaxakeka.

Ewe, kubalulekile oko ngoba ke laa nto iye ikuncede ngaphambili xa ubudinga obaa bungqina bedilesi yakho for ingqesho uye ungadingi uya kwiiofisi zikakhansila. Kwakunye kwakhona xa befuna ukuthumela iimbalelwano zakho iza kule ndawo uhlala kuyo, zingahambi zibe zithunyelwa kwiindawo ezingezizo izinto ezidinga wena.